IWi-Fi le bendinoyiseta noko kwiziphaza okanye indawo zokuthenga kuba kulapho abantu baya rhoqo kuyo bakwazi futhi ukufikelela kuyo iWi-Fi leyo, kwaye bakhuselekile ngoba kusoloko kukhona abantu bokuhlala abazanayo.

Akulunganga oko ngoba mhlawumbe ukuza kwithala lencwadi kungaba ngumcelimngeni omkhulu lowo. Umzekelo, omnye umntu anganemisetyenzana ekufuneka eyenzile kowabo okanye funeke agade abantwana, nto leyo iza kuba ngumcelimngeni kakhulu kwaye njengokuba benditshilo, abanye abantwana abanokukwazi ukuza rhoqo nangamaxesha oko kwithala leencwadi. Ithala leencwadi linamaxesha owasebenzisa ngalo, ixesha lokuvula nexesha lokuvala, nto leyo ke ngoku iza kubangela uba abafundi bangakwazi ukufunda ngexesha abathanda ngalo nabafuna ngalo.

Akuyongxaki kangako kona kuba iteknoloji kule mihla siphila kuyo iyakhula, ingakumbi kwicandelo lee-AI okanye kwicandelo leewebhusayithi. Ngoko ke ukuba abantu abafundi amaphephandaba angamaphepha, bawafunda kwi-intanethi.

Ewe, ndiyayisebenzisa ifowuni yam kuba ndingumntu osoloko esefowunini ngamaxesha onke kwaye nemisebenzi yam yesikolo yenziwa kwi-intanethi efowunini okanye kwi-laptop yam. Ngoko ke yenza ingqondo into yokuba naxa ndifunda iphephandaba, ndilifunde kwi-digital okanye kwiqonga lemidiya.

Le Wi-Fi isebenza ngcono kweli gumbi ngokuba yahlukile. Yahluke ngokwemali endiyibhatalayo kwaye yahluke nangokwesantya, kwaye nekhwalithi yayo le Wi-Fi.

Ewe, yake yandiphelela idatha ndingalindelanga. Ngethamsanqa elikhulu u-MTN, nayi inethiwekhi endiyisebenzisayo, uyakuvumela ukuba uboleke i-airtime uyibhatale ngelixa elizayo. Ngoko ke nam ndaboleka i-airtime ndathenga idatha ndaphinda nda-online.

Ngumbono omhle kakhulu lowo kuba yenza ukuba wonke umntu akwazi ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela endilisekileyo nephucukileyo nekhawulezileyo.

Ndingazama ukunxulumana nenkampani yeWi-Fi leyo ndibuzele ngokugqithisileyo okanye ngokubanzi ukuba ingaba singayisombulula njani le ngxaki. Ingaba yonke le nto inxulumene nemali ebhatalwa rhoqo ngenyanga yale Wi-Fi? Ingaba imali leyo kufuneka inyukile okanye kufuneka yehlile na?

Andinanto ingako endinokuyithetha, koko ndingathi ukuba obu buxhakaxhaka kufike namathuba amaninzi omsebenzi. Ngoba uyakwazi ungena kwi-intanethi ufunde isakhono esithile onokusisebenzisa ekubeni ufumane amathuba omsebenzi.

Zona zinobuqhitseba obuthile kuba bakwenza uthenge idatha ngoku babe beyazi uba iza kuphela kwanamhlanje, nto leyo ichaphazela thina sonke singabantu ingakumbi ngoku kunyuswe iteks.

Yona iWi-Fi yasimahla ilulutho kakhulu ebantwaneni besikolo nasebantwini abasebenzayo, kodwa kukhona aba abangazuyisebenzisa iWi-Fi yasimahla ngendlela elungileyo. Indlela efana nokungena kwiiwebhusayithi ezingahlambulukanga.

Ezilalini anqongophele amathuba emisebenzi kwaye nezixhobo zokusebenza, ii-resources ngokwasemzini, azikho ncam. Ngoko ke iba nefuthe elibi le nto yamaxabiso eedatha axhomileyo.

Ewe, kunefuthe elibi kakhulu kuba abanye abantu baye babe-addicted ekuhlaleni kwiifowuni zabo, balibale ukuzilolonga nokuwukhathalela umzimba wabo. Bewenza ube buthakathaka ukhawuleze uhlaselwe zizifo ezifana neeswekile, njalo njalo.

Hayi, ayonto intle leyo ukuthengiswa kolwazi ngendlela yokuzenzela imali kuba kwasekuqaleni olu lwazi bekumele ukuba lwenziwa lufikelele kumntu wonke. Wonke umntu akwazi ukulibona, alwazi, abe azazi izinto ezisematheni ngelizwe lakhe okanye ngokuhlala akungqongileyo.